Fa moithuti a dira kopo ya karata ya sekolo kwa bankeng, banka e tlhatlhoba maemo a a itsegeng go netefatsa bokgoni jwa gagwe jwa go dirisa karata ka boikarabelo. Dilo tse di akaretsang ke bopaki jwa go nna moithuti jaaka lengolo la go amogelwa mo sekolong, lekwaloitshupo, bopaki jwa bonno, boemo jwa lotseno, bursary kgotsa allowance, akhaonto ya banka, bogolo jwa dingwaga le tiriso e e siameng ya madi. Le fa go sena tlhokego ya credit histori, banka e ka batlisisa boitshwaro jwa gago mo didirisiweng tsa madi.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa ditsholofetso tsa fa pele, di-interest rate, dikgole tse di amanang le tiriso di-fees, bokgoni jwa madi, le tshegetso ya bareki. Go bapisa mefuta ya dikarata go ka dirwa ka ditshwantsho tsa , o lekola interest rates dikgole le sekarolo sa polokego, ka tsela e o ka bona karata e e siametseng maemo le ditlhokwa tsa gago.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto, go botlhokwa go akanyetsa ditsholofetso tsa fa pele di-interest rate, dikgole tse di amanang le tiriso di-fees, bokgoni jwa madi credit limit, di rewards le tshegetso ya bareki. Go bapisa mefuta ya dikarata go ka dirwa ka ditshwantsho tsa o lekola interest rates, dikgole, le se karolo sa polokego. Ka tsela e, o ka bona karata e e siametseng maemo le ditlhoko tsa gago.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go botlhokwa go tila diphoso tse di tlwaelegileng tse di ka lebisang kopo go gana jaaka go tlhoka ditokomane tse di feletseng, go tsenya tshedimosetso e e phoso le go nna le histori ya madi e e sa tlhomamang kgotsa e e nang le dikoloto tsa pele. Go tokafatsa kopo ya gago tlhomamisa gore o tsenya dipampiri tsotlhe tse di tlhokegang ka tsela e e siamang, o bontsha madi a tsenang a a mosola ka ditshupetso tsa banka, go tlhatlhoba credit score ya gago mme o tlhaloganya maemo le di-policy tsa . Ka tsela e, o godisa dipheto tsa go amogelwa sentle o ikemiseditse go dirisa ka boikarabelo.

Go buisa le go tlhaloganya melawana ya tumelano ya karata ya sekoloto ke tsela ya botlhokwa ya go itirela tshweetso ka boikarabelo. Fa o dira jalo, o itse gore o amogela eng, o duelela eng le gore maemo a ditshenyegelo, dipoelo le kotlhao di ka ama jang tekanyetso ya gago? Se se go thibela go tsena mo mathateng a madi a a ka tlhagang fa o sa tlhaloganye ka botlalo. Ka bokhutshwane, go tlhaloganya tumelano ke kgato ya ntlha ya go iphemela le go dirisa karata ka boikarabelo.

Go nna le kitso ya tsa madi go thusa batho go tlhaloganya boikarabelo jwa sekoloto, go bapisa diphitlho le ditsholofetso tsa dikarata tsa sekoloto le go nna le mekgwa e e siameng ya taolo ya madi. Seno se ba thusa go dira ditshweetso tse di nang le temogo fa ba tlhopha karata ya sekoloto e e tshwanetseng seemo sa bone. Ba fokotsa kotsi ya go tsena mo dikolotong mme ba kgona go akaretsa diphitlhelelo tsa bokamoso ka tshweetso e le nngwe e botlhale.

Fa banka e akanyetsa go bula sekoloto, e leba bokgoni jwa mokopi go duela ka go sekaseka madi a a amogelwang, histori ya sekoloto, dithoto tsa mokopi le boemo jwa tiro. Morokotso wa sekoloto o baliwa go ya ka tlhaloganyo ya interest e e ka nnang e e sa fetogeng kgotsa e e fetogang. Madi a o a adimileng le nako ya go duela ka simple interest o lefelela mo motlhang mme ka compound interest o lefelela morokotso mo morokotsong wa dingwaga tse di fetileng ka jalo o oketsega.